Ho bohlokwa hore, le re kenyetse marangrang hobane nakong e fetileng, ka COVID-19 re le re kgona hore re sebeletse re le hae re sebedisa marangrang, mme mosebetsi o lo kgona ho atleha. Ke ka hoo ho hlokahalang hape hore re be le marangrang e le hore mosebetsi o ka tswela pele o phethahala, hobane marangrang a thusa nakong tsena tsa di-COVID hobane ha se ha bo bebe ebile re qoba le hore re kule, kapa re tshwaetsane. Jwale ha marangrang a le teng, re kgona ho bua ka marangrang motho e mong le mong a le moo a dulang teng kapa sebakeng seo a dulang ho sona.

E nna kea di rata di-series tsa ka. Ha di le monate, ke ye ke iphethe ke di shebelle, ho bontsha ka mokgo ke di ananelang ka teng.

Ore hore, ke hora e lengwe ho sebedisa hotspot, ke ka hoo e timmeng. Ka mantswe a mang nako ya teng e fedile.

Le nna jwalo ka influencer, ke batla hore ka mora dilemo tse ka bang tharo ke le influencer, ke batla ho reka koloi, ke reke ntlo, hore batho ba ke ba influence-ang ba ka bona ho tswa ho nna, le bona ba kgone ho influencer batho ba bang. Jwale motswalle wa ka, influencer ya ka eo e rekileng koloi e entse hore le nna ke ipone ke batla ho ba influencer bathong ba bang, ke kgone ho reka koloi le ntlo.

Seo nka se etsang ke hore, ke bale magazine hantle dirapa tse hlano di magazine-ng tseo, ke di bala hantle ha ke qeta ke e record-e ha qeta ho record-a, be ke ya company-ng eno ke lo ba utlwisa hore na ke tsebe ho bala hole ho kae, e le hore ba kgone ho ho mpha mosebetsi oo.

Seo nka se etsang ke hore, ke bolelle moaisani wa ka hore, ha ke hokella batho ba bangata ho thwe, internet e ya sokodisa, jwale ho tlamehile ke be le palo e itekanetseng e le hore internet e ska sokodisa. Hoseng jwalo ha nka kenya batho ba bangata internet e tla sokodisa.

Bokamoso ba basebetsi bo eme hobane, bitsong la bohlale ba maiketsetso. Bohlale ba maiketsetso bo etsa hore, batho ba bangata ba fellwa ke mesebetsi hobane, ho tlabe ho sebedisa bohlale bona ba maiketsetso ho fokotsa batho ba sebetsang. Ka mantswe a mang, bohlale bona ba maiketsetso bo tlo nkela batho mesebetsi e mengata. Batho ba bangata ba tlo hloka mesebetsi, ba tlo ema ba se na tjhelete kapo hona lekeno ka tlung hobane mosebetsi o tla be o le siko. Basebetsi ba tle ba hloka mesebetsi ya bona hobane bohlale bona ba maiketsetso bo tla be bo ba nketse mosebetsi wa bona.

Molemo ke hore ho bapatswa dijo, diphahlo le fenetshara ya ka tlung, hape le dintho tse ding tse ngata ngata le melemo ya tsona. Empa hlakoreng le leng ditshitiso ke hore, di na le hore di sitisa ha o etsa ntho ya bohlokwa, mosebetsi wa bohlokwa e ka ba ka founu kapa di le television-eng e ka sitisa ntho eo o tla beng we shebelletse kapa eo o tlabeng we etsa.